Nka itumela tota mo go seng kana ka sepe fa nka gapa madi mo Forex, gonne ke modiri wa kgwebopotlana mme ke rata fa nka tsatsi le lengwe nka bula lefelo la me la bojelo, ke ka fao nka dirisang madi ao ke tlabeng ke a gapile mo Forex, go bula lefelo le ke lorang ka lona.

Peeletso ya madi e ka oketsegang, mme e patela botshelo jotlhe, ke fa o ka tsaya madi mme o a aga madulo kgotsa sengwe se se bidiwang property investment, ka puo ya sejatlhapi. Fa o fetsa go aga, o ka senka batho ba ba tlhokang madulo, mme batho bao, ba go duela kgwedi le kgwedi. Letsatsi le letsatsi go na le batho ba ba tlhokang madulo, ka jalo o ka se tlhoke gore gonne le batho ba ba ka dulang mo dikagong tse o di agileng mme ba kgone go go duela botshelo jwa gago jotlhe.

Fa nka kopana le motho yoo itseng dilo di le dintsi ka Forex, nka rata go itse mo go ene, fa batho ba le bantsi ba ba re romelelang melaetsa, mo dipolatefomong tse di tshwanang le bo Facebook, e le bona batho ba nnete na, a re ka kgona go ba tshepa. Nka mmotsolotsa gape le ka dipoela tsa Forex, le go re amphe mabaka ga e le gore a teng, a a ka dirang gore nka loba tšhelete ya me mo Forex.

Dumela rra, ke ne nka rata fa o ka ntlhalosetsa e le eng se se botoka gonne ke na le kgatlhego ya go nna le motse o e leng waka. Ke ne ke kopo ong tlhalosetse fa go le botoka fa nka adima madi mo bank-eng mme ka ya go ikagele ntlo ya ka, kgotsa go le botoka gore ke reke ntlo ka bank-a. Ke eng se se tsileng go dira gore ke se ke, ke a duelela morago madi a mantsintsi go feta, kana yona interest-e e ntsi go feta e nngwe.

Dumela Sekobo tsala ya me, ke go letsetsa jaana ke batla go kopa maitshwarelo a matona, gonne ke dirile phoso ka go romelela madi mo mogaleng wa gago wa letheka. Ke itse sentle fa o amogela madi a gago a loago ka yona tsela eo, mme go ka dira mathata mo goreng o bone madi ao. Ke tla dira ka bojotlhe gore ke bakanye lobaka leo. Ke kopa maitshwarelo gape.

Diphoso tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke gore, o seke wa kopa madi a mantsi thata, leka go itekanyetsa gore le fa o ka felelwe ke tiro, o kgone go dira dithulaganyo tsa gore o duele bank-a gape. Se sengwe se o tshwanetseng o se tile ke gore, o seke wa dira dikopo tsa karata ya sekoloto mo di-bank-eng di le dintsi gonne, o ka retelelwa go di duela. Go tlhomamisa gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e tsamaya pila ke go bua nnete gonne, se o se fitlhang se ka bonwa ke bank-a fa e dira dipatlisiso.

Dilo tse banka e di tseyang tsia fa o batla go bula sekoloto di ka akaretsa, a o na le tiro e tsepameng e go tsenyeletsang letseno kgwedi le kgwedi. Bank-a ebile e lebelela le fa dikoloto tsa gago tse dingwe o di duelela ka mokgwa o tshwanetseng gore o di duelele ka gona. Morokotso o ne wa go bula sekoloto, o baliwa ka go tsaya tsia di-interest rates tse di leng teng mo nageng.

Dikgato tsa pabalesego tse di sireletsang banka go badirisi ba mafaratlhatlha, ke go gofa dilo tsa sephiri, tse di bidiwang ka sejatlhapi PIN number kgotsa yona password. Ke dilo tse o di dirisang nako nngwe le nngwe fa o batla go dirisa tirelo eno ya mafaratlhatlha. O ka dira dikgato tsa go itshireletsa le go feta, ka go dira bonnete jwa gore, tsona di-password kgotsa di-PIN number tse o itiretseng tsona, ga o dife ope, ga o kope ope a go direle dilo tsa gago tsa bank-a, a dirisa di-PIN number tseo kgotsa tsona di-password tseo.

Tsala ya me OTP ke One Time Pin, ke nomoro e romelwang ke banka fa o batla go dirisa mokgwa wa banking App. OTP e dira bonnete ba gore ga gona bonwenwe bo bo diregang mo bank-eng ya gago, ke ka moo e leng botlhokwa gonne bonwenwe matsatsi a, bo tletse. Jaanong nomoro eo, e fiwa wena fela ebile o e dirisa gangwe fela.